USipho angafaka lokhu okuthiwa i-shelter ukuze ezovikela inhlabathi yakhe ingahanjiswa amanzi wemvula futhi ukufaka i-shelter kuzovikela imifino yakhe le eseyitshalile.

Izinzuzo kanye nezithiyo zokusebenzisa imicu yemvela ikuthi, imicu yemvelo ungakwazi ukutshala imifino eminingi ngokusebenzisa imicu yemvelo ngoba imicu yemvela akusiyo into ohambe uyoy'thenga komunye umuntu futhi lokho kwehlisa izindleko, futhi bese kuphinde kwenze imali eningi.

Amasu wokusekela isinqumo sami ukuthi ukulima ngesandla akusiyo into elungile kwesinye isikhathi ngoba isandla asifiki kwezinye iy'ndawo kodwa imishini iyakwazi yona ukufika, ukufinyelela la isandla singakwazi ukufika khona.

Izifundo engazithola, ngathola ukuthi nami nguwumakhelwane kaZenani ngingakwazi ukuvuna ezama iy'thelo. Uma sengaze ngithathe imfundiso ephuma kuyena uZenani.

Ukujikelezwa kwezitshalo kusiza ekutheni, ezinye iy'tshalo azivuthwa ngenhlabathi eyodwa. Pho okujikeleza kwayo, kusizwa kona ukuhlokwa kwenhlabathi ukuze zivune izitshalo ezahlukahlukene.

Ngingazizwa inhliziyo yami ibuhlungu kabi ngoba uma kunjalo, shuthi abakhelwane nala nabantu enghlala nawo sofa indlala singazizwa kabi kakhulu.

Umngani wami wathi kumina, amasu amsebenzelayo ukuvuka ekuseni eyolima khona izithelo ngalo futhi ephinde ezimisele ezithela amanzi iy'thelo zakhe, iwona amasu ayamsebenzela.

Into engayisho kuThabo ukuthi akhe indawo ukuze izinkomo zizovikeleka uma zisemasimini. Akhe nje indawo enkulu evalekile phezulu, nasemaceleni, naphansi, ukuze amanzi kanye nezimvula ey'nkulu zingabaphazamisi imfuyo yakhe.

Abalimi banganciphisa ngokuthi, bathenge imishini ekwazi ukuqandisa noma bathenge umshini okwazi ukufaka ukudla emathinini kungabi ibona ebafaka ngezandla ukudla emathinini.

Le inzuzo zewayini eli-oganikhi ukuthi zinemithelela yokuthi zine reduced exposure ukuze zikhulise.

Ama-organic amendments adlala indima ngokwehlisa i-temperature enhlabathini ukuze inhlabathi ikwazi ukuvula izithelo ngendlela efanele.

Mphakathi, bengicela ukusebenzisana nani ngokuhlela ingadi yasendlini ukuze sitshale izitshalo ezinempilo elungile.

Okokuqala, uhlukanisa izindwangu lezi ngemibala yazo, okwesi two, okwesibili, uthenge uthela amanzi abandayo noma afudumele uqale ukuwasha lezi ezikhanya ngokomhlophe kwebala bese ugcina ngalezi ezimnyama ngebala.

Ukudla okusethinini kunciphisa ukubola kokudla ngoba ukudla kuvaleke ethinini. Lokho kuwehlisa ama enzymes ekudleni ukuthi kungasheshi kubole. Kufana nokudla ekuphuma emakhazeni akusheshe kubole, ngoba amakhaza iwona agcina ukudla ukuthi kube sesimeni esilungile.

Izinselela ezithile, ukugcwala kwamanzi, amanzi wemvula egcwala emgwaqeni kanye nasenhlabathini.

Izinhloko zezitshalo ikhabishi, isipinashi, amazambane zingatheleka ngomoya ngoba azidingi umoya omningi ukuze y'khule kahle zidinga amanzi. Pho manje umoya kungenzeka azithele azimoshe futhi.

Isimo sezulu singathinta inqubo yokuvuna ngokuthela amanzi ezitshalweni ukuze zivune kahle.

Izitshalo angazitshala ezimelana nokushisa, utamati, yiqanda, amazambane futhi angazibheka elangeni azithele ngamanzi ukuze kuthuthuke ipulazi lakhe.

Okwezolimo ezinemba kanye nokuqapha ngezindiza kulekelela ekutheni, izindiza lezi zikwazi ukubona izinambuzane ekubeni ziphezulu ngoba thina bantu asikwazi ukuyibona kahle izinambuzane. Kepha le indiza iyakwazi ukuzibona lokho futhi kuthuthukisa imifino.

Isimo sezulu zingaba nomthelela ebantwini bezinyosi ngoba imvula enamandla ingazibulala izinyosi futhi lokho akulungile ngoba inyosi iletha ukuphila emhlabeni, iletha uju ezimfinweni, ebantwini, ukuze siphile.

Ukudla ngokubanda noma okufakwa emathinini kungakhuphula iholo labalimi ngokuthi, ukudla okusemathinini kanye nokudla okubandayo. Ukudla okulungile ngoba akunaku bola noma iphunga lokubola kusaseyukudla okusesimeni esikahle.

Ngingakhetha imvu, ngoba izimvu zithengwa kakhulu uma abantu baseNingizimu Afrika ikakhulukazi abantu abamnyama uma benza umsebenzi othile ekhaya. Bathenga imvu noma imbuzi, ngoba iyona into eya emsamu leyo ingulube ayithengwa nje sidalwa, ayithengwa nhlobo.

Cha, izizukulwane kufanele ziqhubeke nokulima ngoba ukulima into enhle emiphakathini ngoba ukulima kuletha ukudla. Kubulale indlala ekhaya.

Izinzuzo nezinselelo nokutshala endlini yikuthi, awuchithe imali eningi ukuyothenga ukudla ezitolo, kepha udla ukudla ok'tshalwe endlini.

I-marino inekhwalithi engaphezulu ukudlula i-shetland ngoba iwasha kangcono ukudlula i-shetland. Yingakho bantu bekhetha yona i-merino kune shetland.

Isomiso esihlala isikhathi eside singithinta ekutheni, ukukhiqiza kokudla ak'sahambi ngendlela okuyiyona. Kuhamba kancane ngoba ukudla akutholanga amanzi, umsoco owanele ukuze zikhule.

Eyi mngani, yazi ey'nsukwini ey'dlule uyazi bengitshale utamatisi lapha egcekeni, ngithe uma ngivuka ekuseni alukho utamatisi lami futhi angazi ngizizwa ngithukuthele kakhulu ngoba angazi ubani ongase entshontshe ukudla kwami nomndeni wami. Ngicasulwe kabi mngani, ngicasuke kabi kakhulu.